Njengomqaphi womculo wenkundla yokusakaza, ukudala uhlu lwezingoma ezidlalwayo olubonisa izinhlobonhlobo zezitayela zohlobo lomculi kudinga ukucabanga ngobukhulu obuhlukahlukene. Kubandakanya izilaleli ezihlosiwe, imizwa ofuna ukuyidala kanye nomgomo wohlu ngokwalo. Isinyathelo sokuqala ukuhlukanisa izitayela ngaphakathi kohlobo lomculi oluthile, ngokwesibonelo, uma sisebenza nohlobo lomculi we-hip hop, singabhekana ama-sub-genres abafana ne-Boom bap, Trap conscious, i-hip hop ne-Lo-fi.

Esikhathini esizayo, amadivayisi ahlakaniphile kulindeleke ukuthi asebenzise ubuchwepheshe obufana ne-AI ethuthukile, i-Edge computing kanye ne-Internet of things, ukuze abe sezingeni eliphezulu akuphenduleni nasekuqondeni izidingo zomsebenzisi. Lokhu kuzobavumela ukuba bahlinzeke ngamava angeziwe, afana nezinhlelo ezizifundayo ezilungele indlela yokuphila yomsebenzisi.

Enye yezinselela ezinkulu ebhekene nabaculi bendawo ukuthola ukubonakala okwaneleyo phakathi kwenqwaba yokuqukethwa okukhona ezinkundleni zokusakaza ngenxa yokuthi lezi zinkundla zisebenzisa ama-algorithm asekelwe ekudumeni. Abaculi abasanda kuqala bavame ukungabonwa kwalula noma ngabe benekhono eliphakeme.

Umngani wami wayeka umsebenzi wangaphandle kwedolobha lapho ukuxhumana kwakubalulekile kodwa izindleko zokushaya ucingo zazingaphezulu ngenxa yokungabibikho kwe-Wi-Fi. Wabe ebhekene nokukhetha phakathi kokusebenzisa uhlelo lokusebenza lokuxhumana olusekelwe i-inthanethi noma ukushayela ucingo ngqo. Wathi ekuqaleni wazizwa engakhululekile ngokusebenzisa uhlelo lokusebenza ngoba wayecabanga ukuthi akuthenjwa njengocingo, ikhakhulukazi uma kukhona okuphuthumayo.

Ngikhumbula umngani wami owathintwa kakhulu ubuxhwanguxhwangu be-inthanethi ezikhudleni zokuxhumana. Kwakuyisimo esinzima kakhulu ngoba abantu babengamsola ngezinto angazenzanga futhi lokhu kwakushaya kakhulu umqondo wakhe nomsebenzi wakhe, ubungcweti. Wayezizwa edangele futhi ekhungathekile ngoba ukukhuluma akusisizanga, akusizakhangoke lapho abantu sebevele benomqondo osunguliwe.

Lolu hlelo olusha lwezingxoxo lwasendaweni lakhelwe ukukhuluma ngezindaba zomphakathi ezithinta ngqo abantu bendawo, njengemfundo, ezempilo nezindaba zomsebenzi. Inhloso yalo kwakuwukuvumelana, abantu bakhulume izimvo zabo, babelane ngezinkinga futhi bathole izixazululo ndawonye. Uma umlaleli engajabule ngohlelo, ngingamenza ahlise umoya ngokumlalela ngobuqotho, ngiqonde kahle izizathu zakhe zokunganeliseki bese ngichaza ukuthi loku kwenzelwe ukulikhulisa, ukubambisana naphakathi komphakathi nendawo ngiphinde ngikhombise ukuthi sivuleleke ekutholeni impendulo nemibono ukuze siqhubeke sithuthukisa uhlelo ngendlela efanele.

Ubuchwepheshe obusafufusa njengomculo okhiqizwe i-AI kanye ne-Augmented reality buzoqhubeka buthinta kakhulu embonini yomculo ngendlela ezintsha ezimangalisayo. Umculo ukhiqizwe i-AI unikeza abaculi amathuluzi okudala izingoma ngokushesha nangendlela engakaze ibonwe futhi lokhu kungavula amathuba amasha wokuhlola izitayela zomculo eziluhlakahlukwene ngaphandle kwemikhanulo yendabuko.

Njengomsebenzi wesiteshi somphakathi, ukudala indlela yokusebenza yohlelo lwezingxoxo olusha lwasendaweni kufanele kugxile ekubandakanyeni bonke abantu ngempela ngaphandle kokubandlulula ngobulili noma ezinye izici zomuntu. Isakhiwo sohlelo singaba nezihloko ezahlukene eziphathelene nezindaba zomphakathi, ezempilo, imfundo, umsebenzi namasiko, kanti izethameli zingabamba iqhaza ngokuthumela imibuzo, izimvo noma ngokuba izivakashi ezingxoxweni.

Abagqugquzeli benkundla yekuzokuxhumana bavame ukubhekana nengcindezi enkulu ngenxa yokuhlolwa, ukugxekwa kanye nokulindelwa okuphezulu okuvela kubalandeli. Ukuze baphathe impilo yabo ngengqondo kahle, abaningi babo sebeqalile ukufaka imikhawulo ekusebenziseni izinkundla, njengokungavuleli zonke iziphawuli noma ukuthatha izinsuku zokuphumula kwabezindaba.